Nnyaa, thata-thata moaparo wa setso o ka apariwa ko manyalong.

Ke wa seshweshwe, ga o apere jaaka mosadi o nyetsweng wa Setswana.

Ee ka gonne, go tloga kgale go aparwa jalo nou jaana bana ba batla go apara jalo le bone.

Ke fa o monna a rwele tuku, a tsentse dibaga tsa setso gore o na, ke motho le setso.

Ke moaparo wa gore mosadi a rwale tuku, apare diaparo tse di telele, a tlhole a sa ntsha mabogo ko ntle.

Ke gore go a tlhomphega mme go eletsa, o tlhompha le setso sa gago.

Nnyaa ka gonne di-fashion-e tsa segompieno ke tse di farologaneng thata mme bana ba di rata tota.

Di-fashion tsa nou di 'ira gore bana ba lebale ka setso sa bone mme ba apare tsa se nou.

Ee e ya thusa ka gonne ga go na gore, monna o ka kwa, mosadi o ka kwa re tlhakane rotlhe fela.

Ile ya ama thata ka gonne re le basadi nou jana re apara diaparo tse di tlhagisang maoto.

Ba tlhakantsa le diaparo tsa sejaanong, mme go feleletsa go le gontle.

Ke seshweshwe mme se tshwanela mongwe le mongwe, ka gonne a se o se apere wa tshwanelesega.

Ke fa mosadi a apere sekete se se telele mme, go sa tlhokagale gore apare se se kgutshwane.

Ke gore, batho ba apare jaaka ba batla mme go sa nne le gore tshwanetse apare jang.

Ke seaparo sa Setswana ka gonne, mosadi o tla be a apere seshweshwe se se nang le mmala, mme go le gontle. Rre le ene apere seshweshwe sa gage se se nang le mmala, mme go a bontsha gore se ke sa Setswana.

Ke go apara kobo, le mosese o montle ka tuku.

Ga o apere wa bona gore ke dilo tsa kgale tse.

Ke seshweshwe ka gonne ke tsa Setswana, mme ebile ke tsa setso.

Ke tuku, le khiba, le ditlhako tse dintle tsa setso tse di irilweng ka letlalo la kgomo.

Ka gonne, sejanong batho ga ba sa tlhola ba opela dipina tsa setso.

Ke fa go nyadiwa mme o bolelelwa gore, ga monna gago a fetsa go tlhokafala obuti wa gage wa go tsaa.

Ke ka botsa gore ko Soweto kwa ke ko ko go ne go lwanelwa apartheid teng mme le ko bo Sarafina, ba ne ba opelela teng ka nako ya Yizo Yizo.

Re le bantsi re Batswana mme ba re sa bueng Setswana se se sa tshwaneng ka gonne gona le , Bataung, Bakwena mme re sa buwe puo e tshwanang.

Puo ya geno ke Setswana mme ke bona e le, bonolo go ithuta ka gonne ga se mafoko a thata jalo jalo.

Thata-thata re rata diaparo tsa makgabe, ka gonne di tlhalosa gore re Matswana.

Thata-thata di diriwa ka letlalo la kgomo, ka gonne letlalo la kgomo letile mme, le le ntle.

Ke gore bana ba sejanong ba ka se dumelana go apara diaparo tsa setso tsa kgale ka gonne, se tse ba tlwaetse fashion-e ya segompieno.

Ke marokgwe le dikete ka gonne, ga o di dirile bontle fela di tshwanela batho, batho ba ka di reka e le sa setso, e le tsa Setswana.

Ke seshweshwe le makgabe ka gonne, e bontsha gore re Matswana, mme e bontsha gore le setso sa rona.

Ke apara makgabe, le ditlhako tse di irilweng ka letlalo la kgomo ka gonne go gontle thata, be ke tsenya le tuku.

Ke dipina tsa Setswana thata tsa ga Mmaausi or Ntšhadinyana ka gonne ga di tsene, re le Batswana re itumela tota re bina gore, re bina thata.